Xa ndingumntu olindele ukuba, oneenjongo zokuvula iakhawunti apho eya yenze inzala enkulu. Kubalulekile ukuthi yonke into ebhaliweyo ndikwazi ukuyiqonda kwaye ndicaciselwe ivakale. Ingab yinto engathi ijikele emva, yonke into mayicace namagama makabhalwe ngokucacisileyo kwaye kubekho ne-addendum apho kucaciswa khona amagama endiye ndingawaqondi. Umzekelo, into engathi ibu-dictionary , isichazi magama .

Le app yebhanki ibalulekile kuba uyakwazi ukuthi wenze into ekuthiwa yi-facial recognition, apho ufaka ubuso bakho. Into ethi ke ngoku leyo akunyanzelekanga ukhumbule i-pin ukuba yeyiphi i-pin ubuyisebenzisile. Kwaye uyakwazi ukuyimuva imali yakho kule bhenki uyimuve kwezinye iiakhawunti zakho ingabikho kule akhawunti uyisebenzisa oko, so that uzawukwazi ujonga imali oyisebenzisayo. Kwaye uyakwazi nokuvula i-savings account apho ukwazi ukuthi ugcine imali yakho kwaye ibe nenzala kuyo.

Le akhawunti ibalulekile kuba uyakwazi ukwenza u-everyday banking wakho, uyakwazi ukufaka imali kuyo uphinde uyikhuphe kwaye kulula ukuba mawuzifumane iimali zakho noba yeyiphi. Uyakwazi ubhatala amatyala akho kwaye i-security sayo si-secure. Ukwazi ubhatala , ufumana imali yakho yasemsebenzini, uthenga online, wenza zonke ii-transactions zemihla .

Kubalulekile ukuba nomasingcwabane ngoba unceda kwimeko enjengokufa xa ithe yehla ukuze bakwazi abantu obashiyileyo bashiyeke bephila obaa bomi bebebuqhelile xa ungasekho. Ukwazi nokungcwatywa, kuthengwe izinto ezishotayo nokuze abantu babe nayo i-lunch.

Ndifuna iakhawunti ezawukwazi ukundinceda ukuze ndonge imali kwaye indinike nenzala kule mali, ibe nenzuzo ndikwazi ukuyikhupha ngexesha within twenty-four hours.

I-medical aid iye incede nanini na xa ugula, uyakwazi ukusukuma uye kwagqirha ufike usebenzise yona. Yona isicwangciso sesibhedlele, i-hospital plan, inceda xa uthe walaliswa, ngoko ke kubalulekile ukuba ukhethe i-medical aid kuba yona uyakwazi nanini na uziva ungekho rayithi uye kwagqirha.

Kwiimeko ezinjena ndingaziva ndingakwazi ukucinga kakuhle. Ndingathatha , ndingabamba ndiyeka ndingayazi okanye eyona yona nto mandiyenze ngeli xesha. Kodwa into eyona inkulu umothuko, kungabuhlungu kakhulu ngoba ndingazibona ingathi ndigqejiwe okanye kukho amasela, oongantweni abazazitika ngekhadi lam. Ingabuhlungu kakhulu le meko, andiyazi kanye kanye ukuba ndingathini kodwa ndingathatha ndiyeka ndibambe phaa. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kumaxesha anje kumisa ingqondo ukwazi ukhawuleza ufowunele ebhankini yakho ukuze balimise ikhadi.

Mna ndithi kubalulekile ukuba ungumntu ungamqalisi umatshonisa, i-loan shark, xa uzazi ukuba uyoyika ukubhatala okanye uye ufumane izinto zikongamele ungakwazi ukubuyisa laa mali, ungayazi uba mawuthini. Ngoko ke kubalulekile uba xa imali uthi ubuyibolekile ube uyazi uba iyazala ungakwazi uyibhatala i-loan shark leyo ikuthathele iinto zakho kunoba ikugrogrise ubomi bakho.

Ukuthumela imali ngokuthe ngqo ngebhanki nokuyithumela ngebhanki yeintanethi efowunini kuyafana. Zombini ezi ntlobo zinobungozi ngoba oongantweni bangangena ebhanki bafike bamise imipu bayithathe imali babaleke. Kunaxa njalo ke nasefowunini, efowunini bayakwazi ukufowunela bakuqhathe kanti bathatha ii-details zakho ezibalulekileyo ukuze babe ne-access to i-intanethi banking yakho.

Phakathi kokuvula nokuvala iakhawunti yasebhanki ndicinga ukuba eyona ilula kukuyivula. Ngoba uphatha nje izinto zakho ezibalulekileyo okufana nesazisi sakho nemalana yokugcina ikhadi, utyikitye ke apho funeke utyikitye khona emveni koba ufunde imiqathango.

Xa uza kuthi uthathe inyathelo lokuthenga indlu yakho kwaye uboleke imali ebhanka ukugcwalisa kwenayo ukuze uthenge le ndlu, kubalulekile ukuba phambi koba ugqibe kwelokuba uthatha malini na ebhanka uyazi uba zithini ii-rates zendlu. Ukuze uyazi ukuba indlu, amanzi ayabhatalelwa, umbane ayabhatalelwa, zibhatalelwa njani ezi zinto. Ukuze zonke ezi zinto uzifake, uzibale kwinidleko nakule mali uzayiboleka.